Ho sebetsana le di-blocked calls mohaleng wa ka, ke etsa bonnete ba hore bana ba nfounelang ele hore ba batla ho nrekisetsa dihlahiswa tse tshwanang le bo di-insurance le bo di-subscription-e. Ke a ba block-a hore ba se ke ba hlotse ba nfumana.

Malome, mehleng ya hona jwale ha o sa hloka hore o reke pampiri hore o fumane ditaba. Mehala ya mehleng ya hona jwale ya thekeng, ke mehala e hlalefileng haholo. O ka kena mohaleng wa hao mme wa fuputsa lebitso la pampiri eo o batlang ho e bala. Mme ditaba tsa ya teng kaofela di tlo hlahella mohaleng wa hao. Ka tsela e jwalo ha o hloke hore o reke pampiri.

Ho fumana dintho tsa kgale, ke kena maqhetswaneng a internet-e mme ke etsa diphuputso ka tsona. Hona moo internet-eng hona le maqhetswana a seng molaong. Dintho tse tshwanang le bo dinepe le bo di video. Mme ha ke kene moo, ke kgona hore ke di shebelle ebe ke kgona le hore ke di kenye mohaleng wa ka.

Mohala wa ka wa pele ene ele diranta tse makgolo a mahlano, five hundred. Mme ke o rekile ka selemo sa twenty twelve. Mme ke ile ka rutuwa ho sebedisa ke bo motswala ka baneng ba le baholo ho nna ka nako eo.

Data mohaleng wa ka ke e boloka ka hore ha ke sa sebedise mohala, ke ae tima. Ka hodima moo, ke dula ke etsa bonnete ba hore ha ke kene maqhetswaneng a sebedisang data haholo.

WEP ke lenaneo tshebediso le bolokang dintho tsa ka sephiring tsa motho a sebedisang Wi-Fi. E sebedisetswa ho boloka dintho tse tshwanang le bo di-PIN code le bo di-security code.

Dumelang. Ke fumane molaetsa wa hore data ya ka e tlo fela hara mpa bosiu bonana. Jwale ke kopa ho botsa ho lona hore keng e nka e etsang hore data ya ka e se ke ya fela? Hobaneng e ntse ele ngata, ka hodima moo ke ae hloka. Jwale ke kopa hore re e tle ka leano la hore le ha nke ka patala tjheletenyana ka hodimo hore data ya ka e dule ele teng, e se ke ya fela bosiung ba kajeno.

Ho ya ka nna, dipuo tsa rona ha di a emelwa hantle diphatlalatsong. Hobaneng o fumana hona le dipuo tse tshwanang le bo s Sezulu tse nkileng karolo e kgolo ya dipuo phatlalatsong. Mme dipuo tse tshwanang le bo Sesotho, tse tshwanang le bo Sevenda. O fumana ele dipuo tse leng nyane haholo diphatlalatsong. Ka hodima ha moo, hona le dipuo tsa Afrika Borwa tse sa hlahisweng le ho hlahiswa diphatlalatsong. Dipuo tse tshwanang le bo Seswati le bo Sendebele o fumana ele dipuo tse hlahiswang hanyane fela.

Ho reka data tsatsi le leng le le leng ho o nthusa ka hore bonyane boo ke bo tshwereng, ke kgone ho bo sebedisa ho reka data. Hobane ka matsatsi a mangata ha kena tjhelete ya ho reka data e lekaneng kgwedi.